Ke ka e rekisa e le tala kapo ka e pheha seka dijo, ka e rekisa ka plate.

Ke ka ikopanya le monga polasi. Ka mo dudisa fatshe ka mo hlakisetsa hore se a se etsang ke tlolo ya molao. Hobane molao wa South Africa o re mosebetsi o mong le o mong o lokela ho ngodiswa UIF, a kgolang a nang le bokeno ho yena. Ha ke qeta be ke ikopanya le basebetsi ba polasi ke ba jwetse, ke ba bontshe hore seo monga bona a se etsang ha sa loka. Hape le ha kgwedi e fela, ba se ka ba makala ha hona le totswana e ya tjhelete e nkuwang e e ngotswe hore ke UIF hore e tlo ba thusa ha ba fellwa ke mosebetsi, kapa ha ba nka modula fatshe wa bona ho ya pele. Ke tjhelete e tshwanang le hore nkare ba e save-a for bona.

Dumela monghadi kapo mofumahadi. Ke founela ka mabapi le se etsahalang polasing moo ke leng teng. Ha re thole nako ya ho phomola. Senana se kotsi haholo ho mosebetsi le ka mokgo re sebetsang ka teng hobane ho sa phomole ho etsa le kelello hore e se ka nahana hantle. Re kopa thuso le tlo buisana le monga rona ho mo bontsha, lo mo tsebisa hore basebetsi ba hloka ho phomola mosebetsing hore ba kgone ho sebetsa ka bokgoni ba bona. Ke a leboha.

Ho patala lekgetho ka nako ho a thusa. Hobane tse ke se o tlametseng ho se etsa hore kgwebo ya hao e hole o kgone ho dula ho yona.

Monghadi, insurance ya hlokahala ha ona le kgwebo. Ha ona le kgwebo, e be ameha, ke tsena tse etsahetseng tsa sefefo, kapo tsa mollo, kapo kgwebo ya hao ya ba le ntho e etsahalang ho yona. Insurance e kgona hore e tle e tlo kgona ho thusa ka tsa tjhelete tsa, ya hore o kgone hore o lokise kapa o reke dintho tse o lahlehetseng. Insurance e bohlokwa haholo ka hara kgwebo hore o ska tlo lemala le wena pokotong. Eo thusa hore o kgone ho reka dintho tse turang le tse sa tureng tse o lahlehetsweng hore o ska sebedisa ya hao tjhelete.

Ho tsubella dijo ho lokile hobane ha o di tsubela di kgona ho dula sebaka se setelele. O ka kgona ho itsubelela tsona kapo o ka kgona ho di reka mmarakeng di tsubelletswe. Ho tswa ho wena hore wa kgona kapo o kgona hore o lo di reka di se di tsubollotswe.

Nna ho tswa ka nna. Nka emela selemo se fela, se ye bofelong. Ka kgwedi ya ho qetela ya ya festive-o, ke a kgona hore ke ba fe matsatsi ba kgutle selemo se latelang. Sena se kgona hore ba nke nako ba lo kgona ho keteka dikeresemose le ho keteka selemo se setjha le ba lelapa la bona. Senana se kgona ho etsa le basebetsi ba be le kgahleho hore ha selemo se qala ba be le tjheseho ya ho kgutlela mosebetsing.

Eya, di teng dilema tse nang le tjhefu. Di ngata dilema tse nang le tjhefu, hoo ho hlokahalang motho a nang le tsebo, a tsebang dimela hantle hore dimela tse lokileng le tse sa lokang ke tse fe? Tjhehe, motho a se kileng a ja dimela tse nang le tjhefu ha ke mo tsebe. Mare hore dimela tse nang le tjhefu di teng lefatsheng, seo ke a se tseba.

Monghadi, kena le bothata polasing mona. Phoofolo e nngwe ya ka, ke ena le lefu la foot and mouth disease. Jwale ha ke tsebe hore ke ka etsa jwang ho tshireletsa diphoofolo tse ding ho lona hobane ke a tseba hore le ya tshwaetsana. Ke kopa o mpo o le njwetseng tsela le mokgwa wa ho hlola lefu lena hore tse ding tsa ka tsa diphoofolo di ska kenwa ke ke lefu lena.

Dumelang. Dirapa tsena ke tsa setjhaba. Ke moo rona le setjhaba le komiti kaofela re kgonang hore re tlo kgona ho jala. Ke eo ba e bitsang farming moo ho jalwang teng ka hara makeishene.

Ho hlaba diphoofolo kapa hona ho hlaba, ho ho setsong sa rona. Mare mokgwa wa ho ithunya ho sebedisa sebetsa sa ho thunya kapo sa ho bolaya, ha se hona. Le setso ha sa dumetsane le yona ntho eno. Rona re sebedisa lerumo kapo yona thipa ho e hlaba ka monana ka mora hlooho molaleng hore re ikgathatse yona, e itulele fatshe, e kgathetse moo e hlokahale hantle.

Ho lema ha ho bonolo. Mare ha o tseba maemo a lehodimo a tsamaya jwang? O ka kgona ho lema dintho tse ngata ka nako ya tsona hore di kgone hore di kgone ho mela. Nna nka rata ha o mela, o qale ka tsena tse nyenyana bo ditamati, bo moroho, bo ditapole, bo mokopu hore o kgone ho bona mobu wa hao. Le tsona di kgone ho ntlafatsa mobu wa hao hore ha o kgona ha o batla ho tse tse thata, tse tse batlang nako le mobu o right mobu o bo so le right.

Ba ka kgona ho reka ditanka tsa jojo kapo ba ahe matamo a ba bitsang man-made dam hore ha pula ena metsi a, a pula a kgone ho tlatsa matamo ano le tanka tsa dijojo. Hore ha ho etsahala nako ya komello, ba kgone ho sebedisa ona metsi ano ho nwesetsa dijalo tsa bona.

Kgwebo ya ho lema ke kgwebo e bonolo haholo, ha e hloke le tjhelete e ngata ho e qala. Ene ho lema ho bohlokwa haholo ho environment-e le ho hlwekisa naha. Ha o lema o kgona ho rekisa ditholwana tseo le seo o se jetseng ka tjhelete eo e batlang ho wena hobane ha wa e reka ntho eo. Profit kaofela le moputso wa yona kaofela o kgutlela ho wena hore o reke ntho tse ding tse ngata tseo o tlo kgonang ho lema ka tsona hape.